Bolwetsi ba TB bo tlholwa ke dikokwanatlhoko tse di mo moweng mme di be di tsenelela mo mafatlheng a gago. Motho o o nang le TB o tshwanetse gore ga a gotlhola a ba a ithiba molomo. Dikokwanatlhoko tseno di tsena ga motho wa teng a gotlhola a sa thibi molomo, ga motho wa teng a ethimola a sa itshware molomo, ga motho a teng a kgwelana mathe a ba a sa katele mme dikokwana di kgona go tsena motho ka metsotswana e se mmalwa. Ga o lemoga gore o na le bolwetse ba TB o tshwanetse go ya ngakeng mme ba fete ba go tseye di gotlholo di isiwe ko di laboratoring mme ga di bowa di fitlhela o na le kokwanatlhoko o tshwanetse go simolola go tsaya treatment-e ba go fe melemo. Gantsi tlhokomelo ya teng o tshwantse o tlhape matsogo pele o ja, o itlhokomele, o nwe melemo, o je dijo tse di nonofileng gore o kgone go fola.

Mo lefapheng la pholo ke mo re beileng tshepo ya rona teng, ke moo re itseng gore thuso ya rona e tla tswa ko teng mme fa molwetsi a ka itemogela gore o filwe ditlhare tse di sa siamang gongwe melemo e e sa siamang re tshwanetse gore re tseye dikgato ka gonne ga re nwa melemo eo e tlile gore lwatsa go fetisa selekano le gore bolaya e ka re bolaya. Mme gantsi ga re fiwa melemo eo re tshwanetse re tlhomamise gore e felela leng, e nwewa go simolola leng go felela leng gore gongwe ga re sa itse gore go diragalang re botse ba ba nang le kitso gore ba kgone go re thusa. Ga e kare o sa kgone go itse gore go diragalang ba tseele dikgato, ga o setse o nole melemo eo ka gonne ke bone ba tla tsaya maikarabelo ao.

Thulaganyo ya gore bana ba fiwe dijo kwa dikolong e gantsi ga ba ruta bana ba lemoga gore bana ba le bantsi ga ba fitlha kwa diphaposing tsa bone ga ba rutiwa bana ba bokoa, banna ga ba kgone go reetsa, ditlhaloganyo tsa bone di eme kwa morago mme ga nna le tletla tsebo ya gore go ka nna jang ga bana ba ka apewa ko dikolong gore ba tshwane le bana ba bangwe. Mme e ile ya atlhaatlhiwa ya siama mme ya bonala ga e tswile mosola ke ka moo bana ba le bantsi go tloga yanong le dikolo tse dintsi di kgona go apela bana, di kgona gore bana ba kgone go nna le difitlholo go fitlhela le mo nakong ya jaana.

Bolwetsi ba tlhaloganyo ke bolwetse bo botlhoko tota mme ga motho a lwala bolwetsi ba tlhaloganyo o tshwanetse gore a nwe melemo ya gage ka nako e e siameng, a seke a tlodisa go nwa melemo. Mme gantsi ke rata go raya batho ke ba re akere ga o na le bolwetsi jwa tlhaloganyo o tshwana le mang le mang o motho o o siameng tsaya kalafi ya gago gore o kgone go siama, o kgone gore o nne le wena motho setšhabeng o seke wa nyatsa ke batho. Mme gantsi go na le ba bangwe ba bangwe ga ba lwala bolwetsi ba tlhogo ba rate ntwa mme ga o o tshwanetse gore o nwe melemo ya gago sentle, thulaganyo ya gago e tsamaye sentle, o seke wa tlodisa mme o tla bona o nna le tokafalo e ntsi thata mo mmeleng wa gago o feleletsa o fodile le ga bo sa fole bo a okobala mme o feleletsa o le motho gape.

Bolwetsi ba tlhaloganyo ke bolwetsi bo bo botlhoko tota mme motho wa teng ga ipone ga a dira dilo, ga a itse gore o dirang, o bona a dira dilo tse di siameng. Gantsi batho ba ba lwalang bolwetsi ba tlhaloganye bontsi ba bone o fitlhela motho a teng a nna a dikgoka mme ga e la ga a tsaya melemo ya gage a tsaya kalafi ya gage sentle o a siama o nna botoka o feleletsa bolwetsi bole bo okobetse. Jaanong gantsi ke rata go raya batho ke ba raya kere tsaya melemo ya gago nako e nngwe le e nngwe, ka malatsi a tlhomaganang o se tlodise sepe ga gotwe tsaya molemo wa gago ka nako e e rileng dira fela jalo gore le wena o kgone go fola, o kgone go nna matlhagatlhaga, tlhaloganyo ya gago e boele mannong.

Ke ne ke nagana gore go fokotsa dintsho tse di kana-kana tsa bo mme ka nako ya pelegi ke ge ga mme a simolola go ipona a imile. Ga mme a simolola go ipona a imile o tshwanetse a tsamaye tleliniki ya gage a tsamaye ka matsatsi le matsatsi gore baoki ba kgone go bona gore a ngwana o siame, a ngwana o gola sentle mo malapeng. Mme le ka letsatsi la pelegi mme o tshwanetse go ya ka karata ya gage gore baoki ba kgone go bona gore go diragala eng, le go a pepisiwa o tshwanetse gore ba kgone go bona gore a ngwana otlo go tla sentle, a ngwana utlwe go tla sentle ka tsela e e siameng or-o e gongwe ngwana o tshwanetse gore a isiwe operation-eng, a ntshiwe kwa operation-e mme jalo ke mo go tlo go fokotsa dintsho tse di kana-kana, go tlile go nna le gore go nne le tirisanommogo le baoki le moimana wa rona, ke ka moo ke naganang ya.

Ge moagisani wa me a tla mo go nna a tla go mpolelela mathata a gage ka ga pholo ya gage mme a mpolelela ka ga boimane ba mosadi wa gage ke tshwanetse ke dula fatshe le yone ke se mo tshege ka gonne matlo go ša a mabapi. Ke tshwanetse go mo bolelela gore gantsi ga ba ya dikobong o tshwanetse gore a dirise kgotlhopo gore ba kgone go itshireletsa le mosadi wa gagwe ba nne sentle go se nne sepe se o se ka ba tshitisang gore ba itumelele thobalano ya bone. Mme ga ba ka dira jalo ba tlo go itshireletsa, ba be ba sireletsa le bone bana ba bone ba ba tlang mo lefatsheng le le ka kwano.

Fa o na le bolwetsi ba sukiri o tla itemoga ka dilo tse di farologaneng tse go ya ntlwaneng kgapetsa le kgapetsa bogolosegolo bosigo, go tshabela ke lenyora le ga ntse o nole metsi, go wa mmele go feta selekano le ga o ntse o ja sentle, go tshwarwa ke tlala kgapetsa le kgapetsa, go nna le letsapa le le sa feleng, motho a sa bone sentle gongwe go tswa ntho mme ga o tswile ntho ntho tsa teng di tsaya sebaka go fola ke tsone tseo tse nka reng ga ona le dilo tseo ke mo o ka lemogang gore bolwetsi jwa sukiri bo setse bo go atumetse. Mme se o tshwanetseng go se tsaya ke gore eya ko ngakeng, e go lekole, e go fa melemo gore e kgone go fola, re na le mefuta e mebedi ya sukiri.

Bolwetsi jwa COVID-19 bo tshwaetsega jaana ga motho o o nang le mogare o nna gaufi le ene, gape ga motho o tshwaetsitsweng ke bolwetsi jo a go hemela le wena bo a go tshwara, ga o a tshwanela go ja ka sejana se motho o tshwerweng ke bolwetsi jwa COVID-19 a jang ka sone. Go itshireletsa o eme sekgala magareng ga motsotso, o tshware setshenekegi se o reng ga o fetsa go tshwara sengwe o tlhape letsogo ka sone, tlhapa matsogo a gago gangwe le gape ka metsi a a nang le sesepa, ela tlhoko le motho yo o nang le mogare wa COVID-19 ke moo o tla sireletsegang ka mmele ka metlha yotlhe.

Ke nnete e e senang bana ba phefo eo. Bagodi ba rona ga ba kgone go fitlhelela go a dipetlele ka ntlha ya tlhaelo ya madi mme ke ne ke nagana gore ha e ka ikokoanya ya dira gore go nne le dipalangwa tse di ka fitlhelelang bagodi ba rona ko magaeng, dipalangwa tse e leng gore di na le melemo. Mme le batho ba mo metseng ba ikokoanya gore ba kgone go dira dipalangwa gore bagodi ba rona ba kgone go ya dipetlele e yone e ka ba netefaletsa gore bagodi ba rona ba bona pholo e e edileng.